Lapho ukhetha inkampani yemshwalense we-medical aid, kubalulekile ukuthi ucabangisise kahle ngaphambi kokuba ukhethe umshwalense. Ngoba inkampani ngayinye inamandla nobuthaka bayo, okuhlanganisa izindleko, izinzuzo kanye nokuzinza kwemali. Ngakho kubalulekile uma ukhetha inkampani yomshwalense wakho, ucabangele isimo sakho nezidingo zakho ngasinye, futhi uqhathanise izinkampani nezinhlelo ezahlukene. Ngoba ngaphambi kokuba becabangele izimpilo zabantu, basuke benza ibhizinisi. Ngakho-ke kubalulekile uma ukhetha inkampani ukhethe inkampani ezakhelile udumo, oyaziyo inesithombe esihle emphakathini.

Izimo ezingabangela ukuthi umuntu agcine efuna ukuboleka imali ebhange, kungaba ukuthi ufuna ukuqala ibhizinisi. Lokho ngicabanga ukuthi isimo esihle kakhulu ukuthi umuntu angasebenzisa sona ukuboleka imali ebhange, ngoba usuke azi ukuthi uzokwakha inzuzo lapho-ke. Esinye isimo engicabanga ukuthi sihle kakhulu, omunye usuke eboleka imali, ngoba efuna ukwakha. Ebona ukuthi angeke aze akwazi ukuthi akhe aqede ngalendlela afisa ngayo, uma engabolekanga imali ebhange. Lokho nakho kuyasiza ngoba ukwazi ukwakha, usheshise uqede uma unemali eyanele. Okunye-ke abanye baboleka imali ebhange ngenxa yezimo ezithize ezempilo ezingazinhlanga.

Izinkampani zosizo lwezempilo zihlinzeka ngokwezimali kumalungo azo ngezindleko zokwelashwa.

Uma ngabe isicelo sakho se-UIF sichithwa kumele ubuyekeze incwadi yokwenqaba, uhlole amaphutha okungenzeka uwenzile ngesikhathi ufaka isicelo. Faka isikhalazo uma ubona ukuthi ngathi benze iphutha, chaza ukuthi kungani ubona ngathi benze iphutha, kungani ubona ngathi kufanele uyitholile i-UIF yakho.

Uma uthatha imali ebhange, uzodinga ukuthi uyikhokhe isinenzalo. Lapho kungenzeka uyikhokhe isiphindeke kabili noma usukhokha inzalo engango-half wale mali obukade uyibolekile. Ngakho ngicabanga ukuthi uma ubona ukuthi amandla awunawo, kungcono ubeke imali ize inele ihlangane imali yale moto oyifunayo. Mase uthenga-ke imoto ngemali yakho.

Buyekeza umshwalense ukuze uqonde isikhathi sokulinda, ngokuvamile esiyizinyanga eziyisithupha kuya kweziyishumi nambili. Beka imali ku-account yakho yokonga efinyelela kuyo kalula, thola izindleko ezibalulekile.

Ngalesi sikhathi ngithatha umshwalense wemoto, ngangilindele ukuthi uma ngabe ngiba nenkinga ngifelwe imoto noma ngabe ifa ndlelani ngizosizakala, angizukudinga ukuthi ngikhiphe imali ephaketheni lami ukulungisa imoto. Umshwalense wami iwona ozongilungisela imoto yami. Lokho kwangigculisa kakhulu ngoba kwenzeka ngale ndlela engangilindele ngayo, umshwalense engangiwuthathile wangenzela ubulungiswa.

Kumshwalense womngcwabo, isikhathi sokulinda siyisikhathi esibekiwe, lapho umnikazi wepholisi engafanelekile ukuthola umkomelo noma inzuzo evela enkampanini. Isikhathi sokulinda kuvamise ukuthi kube izinyanga eziyisithupha kuya kwezingamashumi amabili nane. Lokhu kwenzelwa ukwehlisa ubungozi okufana nezinto eziwu ukuthi umuntu ajoyine umshwalense ngoba esegula kakhulu, esegulela ukufa. Ethi eqeda nje ukujoyina umshwalense ashone.

Kungadingeka incwadi yesivumelwano sami phakathi kwami kanye nenkampani yami yomshwalense. Lokho kungangisiza ngokuthi, kuzongikhombisa ukuthi yimaphi amalanga, kanti futhi ithini imigomo nemibandela. Ngingadinga umazisi kanye nezincwadi zami zasesibhedlela ezikhombisa izifo ezingiphathayo.